Ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukuba uqale kancane kancane njengokuthengisa ezimakethe zendawo ukuze uyokwazi ukubona ukuthi ngabe lelo bhizinisi liyahamba noma alihambi, linenzuzo engakanani. Angiboni ukuthi ungadinga imali enkulu ngoba lokho kungakufaka ezikweletini kakhulu futhi kungenza ungaqhubeki nebhizinisi ofuna ukuqhubeka nalo.

Eyi ezokuvakasha hhave ziwuletha umnotho kakhulu ezweni lethu, njengoba kushiwo izinkumbi zabantu ziza kwelakithi ukuzobuka umqhudelwano wekhrikhethi kanye nowe-rugby. Kubalulekile ukuthi abantu lelo thuba beye ukuyokweseka abantu kakhulu ngoba kusuke kuzoba mnandi kakhulu. Ngingagqugquzela nje kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ukuba beye ngoba kuzobe kukhona nabantu abadumile. Kuzoba nesikhathi lapho ngekhefu khona kuzoba khona kudlala khona umculo omnandi abantu abazowuthakasela.

Ngicabanga ukuthi kungakuhle ukuba imiqhudelwane yenziwe ngesikhathi sama-weekend noma yenziwe ngoLwesihlanu ukuze abantwana bezokwazi ukuthi bethole isikhathi sokuphumula, futhi uhulumeni axhase izikole ngezinto ezithinta kakhulu izinto zemidlalo.

Ngiye ngidumale kakhulu, ngiye ngibone engathi kushuthi umqeqeshi wabo akabaqeqeshi ngokwanele ngendlela abadlali abasuke beziphethe ngayo. Phela ukuze sibone ukuthi uqeqesha kahle, ukuziphatha kubonakala nakubadlali bakho. Lokho kwenza ukuthi iqembu lelo elisuke lisakhula noma , libukeke njengeqembu elingakwazi ukuba lilawule abadlali balo, kungukudicelela isithunzi seqembu.

Umsebenzi wokuzilibazisa engike ngibone engathi angiwuthandisisi kahle yilowo wokukhanda izinqa. Abantu kumele bamukele ukuthi uNkulunkulu ubadale benjalo. Angisiboni isidingo sokuba umuntu afune ukuthi athole ezinye izinqa ngokuzivocavoca noma ngokuzilibazisa, cha lokho mina ngikubona kuyinto erongi kakhulu. Kuphambana nentando kamdali.

Ukuze ngikwazi ukuthi ngiziphilise ngekhono enginalo njengokwenza nje ingadi, mina ngingaqala kancane kancane ngitshale ebaleni lakithi ngitshale e-space, esikhaleni esikhona egcekeni lakithi, bese ngidayisela omakhelwane ngamanani aphansi, bese ngenzele ngilokhu ngizifundisa kabanzi mayelana nezinto zokulima. Uma kungathiwa kudlala isiginci, ngingadlala ngingafuna abantu engingasebenzisana nabo ngilokhu ngibadlalela kancane kancane, ukuze ngizokwazi nami ukuthi ngikhule endimeni yokudlala iziginci.

Yebo, kwake kwenzeka. Kushuthi sasihambile, kuwusuku nje oluhle lezemidlalo. Indlela akayedlala ngayo kahle ngakhona umngani wami, eyi wayengeve engichaza ngoba sasihambele ibhola lezinyawo. Wayedlala esiswini, okushukuthi amaqembu ethu abhekana. Wangithwalisa ubunzima kakhulu. Naye uma esengixoxela ngamuthwalisa ubunzima sidlala enkundleni sobabili, ngoba amaqembu ethu ayebhekene. Yize bagcina benqobile ngambongela kakhulu umngani wami, ngaba ngumdlali ovelele kuleyo mdlalo. Kwaba kuhle kakhulu, sabe sesikhuluma emva komdlalo, sathola ukuthi, hhayi singazwana. Kuze kube namhlanje siyazwana.

Yebo, ngake ngaba nokujabula okukhulu. Ngelinye ilanga sasihambile nomndeni wami sihambele umcimbi wakubo kababekazi kwethu lapho akaganele khona. Kwakungeve kumnandi sidlala, sidlala sigida sibaningi. Ngangingeve ngijabule, ngagida kamnandi ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngigide futhi nangelinye ilanga.

Ngingakhetha umdlalo wokuthi sigijime, sonke sigijime sizicaze sibe ngamaqembu ahlukahlukene ukuze ukuze kuyoba lula for thina sonke ukuthi sidlale futhi sizigcine sonke sijabule.